O na le ntho e ngwe e bitswang Paypal ka Senyesemane. Ke yona e etsang hore re kgone ho reka ka mose ho mawatle.

Ka tsela ya hore, ha o tsetela tjhelete bankeng ya rona re na le di-interest tse ka bang ho tloha ho pedi ho isa ho hlano, ho tla tswa feela ka tjhelete e tla be oe tsetela account-ong moo.

Tjhe, ha se ntho e bonolo ho ka e fumana hobane, o tlameha o ise hodimo le tlase wa ya wa e saenela, wa ya o batla pampiri tsa teng, moo ono sebetsa teng.

O tshwanela ho ya bankeng eo a e sebedisang, mme a ye batho ba ba fumanang ka hara banka ka mono, a kope kapa a ba jwetse hore ba mo etsetse banka. Ba tla mo etsetsa yona, ba nke menwana ya hae hore le mohlang a kgutlang ho tsebahale ke yena nkgono.

Ntate a tseba batho ba baholo ha ba na tsela e ngwe ya hore ba pate mofu oo wa bona. Ke ne ke kopa tlhahiso leseding, hore na ba ka etsa jwang.

Ee ra di patala, ebile tjhelete enana e re thusa haholo ha mafu a hlahile lapeng e hantle hore.

Tjhe mohaisane, a tseba seo hlahetseng se bohloko, mara kannete nnete nnete nna nke ke be ka o thusa ka sena, ha kena niks mohaisane ha kena letho, ke lla le wena mohaisana.

Koloi ya ka hoseng ha ke tsoha, ke ile ka e atomela ho yona kare ke a start-a ke fumana hore e hana ho start-a, ha ho le jwalo ka leka hore ke le founela, empa ha ka le thola mara empa nou tjena ke le fumane mongaka. Tsela e tjena koloi ena ke tlile ka yona ho tloha mosebetsing maobane, ntse ke tla ka yona hantle ho tla tjenana ha ke fihla hae ke ile ka e kenya garage-eng ke ya ba kae e tima, ha ona letho le kileng ka le etsa hape, empa hoseng ha ka jano le ha ke tsoha ke re ke kenya senotlolo, aa yona e hana ho bua koloi e.

Motswalle hona le setho se bitswang e-wallet kapa hona Shoprite money account. E-wallet o e send-a fela, ho tloha app-eng ya hao, mme Shoprite mobey account o ya ka ID ya ha o Shoprite, o nto ntsha ten ranta ka hodima tjhelete eo o e romellang nkgono.

Dumela ntate. Ke kopa ho botsa, ke batla ho kenya tjhelete e kana ka hundred thousand mona bankeng ya ka ebile ke batla ha ke e kenya, ke kgone ho e ntsha ka mora dilemo tse pedi, a na nka kgona.

Dintle tsa overdraft, ke taba ya hore ha o sena letho le ha o ka hlahelwa ke mathata, o tlo kgona ho sebedisa tjhelete eno o tla be o ntso o e nka, e seng ya hao. Mara bothata bo qala ha tjhelete ya hao e kena moo e leng ya hao, ho tla tswa fela na e hlaha kae, e hlaha khampaning e tla be o sebeletsa, e hlaha mmuso ka three fifty kapa hona ho etsa.

Dumela. Ntate ke tlile mona ka ho botsa lebaka le tjenana. Mme wa ka o na na le insurance ya matlo ska ha na njwetsa ka teng, ntlo ya rona e tjhele.